Abazali abangatshatanga banokusebenzisana ekukhuliseni umntwana ngokuba bavumelane kwizigqibo ezibalulekileyo. Kubalulekile uba babeke umntana kuqala, baxoxe ngezibophelelo zabo njengabazali baze bahlale bebonisana rhoqo. Funeka bakhuthazane ngokubonisa uthando nenkathalo baze baxazulule iingxaki ngaphandle kokuxabana phambi komntwana. Uba kukho imiba enzima bangafuna uncedo lwangaphandle njengeengcebiso.

Isisombululo sale ngxaki kukuba kubekho iinkqubo zesiXhosa ezifundisa abantwana ulwimi lwabo lasekhaya ukuze bakwazi ukukhula benolwazi olunzulu ngalo. Ndingazama ukukhusela ulwimi lwethu nobuqu bentlalo besizwe sethu. Abantwana bangafundiswa ulwimi lwabo lwasekhaya ngoba abantwana baye baqonde izinto ngokulula xa bekulwimi lwabo lwemihla ngemihla.

Imbeleko seyatshintsha yaba lisiko kuba izinto zaye zatshintsha kubomi besiNtu nakwesi isizwe sethu. Abantu bayazikhethela indlela abazokuyenza ngayo imisebenzi yesiNtu yaye abantu abaninzi bazijonga ngcono izinto. Uba imbeleko ibingesosisithethe kuphela bekungekho ukuthathelwa ingqalelo iimfuno zabantu abathatha inxaxheba kuyo. Lilonke imbeleko yatshintsha ukuze ihambelane nexesha langoku, hayi nje ukulandela isithetho ngokungqongqongqo.

Umntu osele emdala xa ebuyela ezilalini unokujongana nemingeni yempilo, ukungafikeleleki kwezibonelelo, ukuziva uwedwa, iingxaki zokuhamba kanye notshintsho lemeko yentlalo. Yaye umntu, umntu, umntu omdala xa ebuyela ezilalini uye uzive eyedwa ngenxa yokungabikho kosapho okanye inkxaso yoluntu.

Imbali yesiXhosa ingadluliselwa kwizizukulwana ngezizukulwana ngamabali axoxwa ngabantu abadala. La mabali adlala indima enkulu ekugcineni isiko lesiXhosa, imidlalo yesiNtu kunye nokufundisa imvelaphi yomndilili kudibanisa ulutsha nembali yabo. Nangona kungabhalwanga ezininzi iincwadi eli lizwe lisaziwa ngokugcina inkcubeko ngokubaliswa ngokweentsapho nangendlela zomlomo. Oku kunceda ukuqinisekisa ukuba isiXhosa sihlala sityebile kwaye sikhona kwiintliziyo nasebomini babantu. Nasezikolweni isiXhosa siyafundiswa kwizikolo, yha.

Ushicilela ividiyo okanye ukufota emcimbini yasekhaya kunokulimaza isiko ngokuphazamiseka kwemithetho yesiNtu, ukulahleka koluntu kunye nokutshintsha indlela abantu abavakalelwa ngayo ngalo mcimbi. Kungatshintsha nomoya wesiko. Abantu xa begxila kakhulu kwiifowuni okanye nokufota kunokwenzeka umoya wesiko uphuke. Yaye imicimbi yesiNtu ifuna abantu bagxile ekubuthaneni nasekuboniseni intlonipho. Ngoku ukushicilela ividiyo kungaphazamisa ukuzimela nokuziphatha kwesiko.

Emtshatweni wabantu bohlanga olungafaniyo kukho izithethe nemikhwa ezohlukaneyo. Kukho ukudityaniswa kweemveli kunye nemikhwa evela kuzo zombini iintlanga. Kubekho iilwimi, kudibana iilwimi ezimbini okanye ezimbini nangaphezulu ezohlukeneyo. Ngoku kufuneka wonke umntu aguqulelwe ukuze wonke umntu aqonde. Kunye neempahla ezinxitywayo, kuneempahla ezohlukileyo ezinxitywayo.

Abantwana ixesha elinintsi baye bakhuliswe ngoomakhulu babo kuba oomama babo besebenza okanye besebenza kude kunekhaya. Abanye baye bakhuliswe ngoomakhulu babo kuba beye bashiywa ngabazali babo besebancinci. Abanye baye bakhuliswe ngoomakhulu babo kuba abazali babo bengenawo amandla okuzikhulisela bona ngokwabo abantwana babo.